Kule nyanga iphelileyo siye saya kwipikiniki yemibala singabahlobo abane. Umbala obungu-red omnye ngu-yellow, no-blue no-green. So, umntu uthenga into eyile colour yakhe.

Thina sasithanda udlala ubhlekhi toti noogqaphu noogunye. Isikakhulu sasithanda udlala ugqaphu apha phambi kweyadi kuze wonke umntu walapha , wonke umntwana walapha ekuhlaleni ezodlala ugqaphu.

Ndicinga eli qela lethu lamaBhokoBhoko lidlala kakuhle kakhulu kodwa izinto ezinokutshintsha zimbalwa. Mhlawumbi kungathi xa iqala imetshi kuqale uPollard, kungaqali laa mfana ndingamaziyo. Ukhona umfana ukhabayo endingamaziyo igama lakhe .

Ezibholide zikaDisemba zibaluleke kwinto yoba umntu kungona afumana ikhefu emsebenzini azokwazi ukugoduka kuba amaxesha amaninzi, abantu baphangela kwiindawo ezikude kumakhaya. So, umntu ushiye ikhaya ahambe ayophangela mhlawumbi eKapa abuye, ke ngoku ngoDisemba kuzotyiwa lo Disemba nefemeli.

Thina sithanda ubukela umdlalo wekhrikethi okanye siphume siyotya ngaphandle, okanye sithathe laa nto kuthiwa zii-hikes. Sihayikhe, siwokhe siyile femeli yethu.

Ndiyathanda ukuyenza le nto ikhankanywe apha ngaphezulu. Ndiyakuthanda upheka ndithengise ukutya xa kukho loo loo loo nto yenziwayo.

Ndicinga mna kungongezwa inani labadlali phaa phakathi. Ukuba iqela liqala ngo-eleven, kongezwe two iyenze ibe ngu-thirteen.

Ndicinga njalo kuba thina singabanye sikhule singaqubhi, singayi nasemalwandle. Siyiqabuka apha ebudaleni into yokuqubha. Abanye ke abantwana abangamakhwenkwe bakhule beyoqubha emilanjeni. Thina sasiyoyikiswa ngokuya emlanjeni singamantombazana for ukuyoqubha, ngoku ke ibangele loo nto uba singaveli kule nto yokuqubha. Apha ebudaleni kube ngona sifuna uyazi, sifuna ukwazi uyenza kuba siyakwazi sinayo imali yoba ndiza zenzela ipuli kwam. Isizathu soba ube nepuli kwakho kukwazi uqubha.

Sikhangela abantwana abakwiminyaka eyi-fourteen ukuya ku-seventeen abazawudlala lo lo mdlalo wombhoxo. Into eyenzekayo sizama ukubasusa kwizinto ezenzekayo esitratweni, bafowukhase esikolweni, bafowukhase nakule nto banayo isecaleni engumbhoxo.

Oh, siyayithanda apha ekhayeni imidlalo yebhodi. Iitshesi nooLudo zizinto esithanda uzidlala kuba ixesha elininzi silapha endlini. Oko kwaqala ikhovidi sisebenzela endlini.

Ndicinga uluntu luyayazi into enjalo ngoba ndibukele apha ekuhlaleni abantu beqala izinto ezikumila kunje ukususa ulutsha ezintweni ezirongo kusetyenziswa i-sport.

Andiqiniseki uba banalo ulwazi lwento enjalo kodwa ndiyabona ukuba iyayinceda impilo yomntu into yodlala imidlalo, yothatha inxaxheba kwimidlalo. Kuba abanye kwindlela erongo, ehamba indlela erongo, imidlalo yamkhwebula kuloo ndlela irongo.

Ndithanda udlala u-FIFA, isokha. Siyathanda uyidlala, sinazo ezo games apha endlini. Siyathanda udlala silusapho.

Ndicinga liqela lombhoxo. Isizathu sesokokuba bayawina oko oko. Noba abawinanga but uyayibona umzamo wabo. Abahlali betyiwa oko.

Hayi, asinazo. Iba libala nje elingenanto, abantu bazizamele izinto zodlala. Siyazidinga kakhulu izinto zokudlala.

Mna nosapho lwam sithanda ukuhamba siyobukela imidlalo ngeli xesha leeholide zoluntu. Kodwa amaxesha amaninzi usifumana apha endlini. Siyapheka, mhlawumbi sibize abanye babahlobo bomyeni wam sihlaleni sipheke, kubraywe kube mnandi.